Ndiba ndingaba nomonde ngoba ke imigca emide yinto eqhelekileyo ezibhedlela nasezikliniki. Ngoba sifika uthi ufika ekuseni ufika sekugcwele. Itsho ke ngoku loo nto ithi kuyavukwa. Kwaye uthi ngoku sowuvukile uyakwazi uhamba ungenziwanga. Yiyo loo nto ke ngoku ithi funeka uvuke kwasekuseni kakhulu. Ewe, kona uphoxeka ndingaphoxeka kodwa ndinganyanzeleka uba ndibe nomonde khona ukuze ndizokwazi ukuthi ndincedwe.

Into endinokunicebisa kuyo, bafundi, yinto yokokubana xa ufikelwe yingcingane yokuzibulala akhona, ukhona uncedo ongalufumana phaya ekliniki, apho khona ungahamba uyokufumana ululeko lwengqondo, apho khona kuza kuhlolwa ujongwe, ube nomntu wokuthetha ukhuphe le mbilini yakho. Kanti ke kuqala kubalulekile ke nokuthetha nomzali lo wakho, kanti nokuzikhuphela kootitshala aba bakho bakufundisayo. Uthi usiya kulaa maziko okanye uba awunaye ke umntu wokuthetha ungaya kwiziko lezempilo, bakhona abantu abaqeqeshelwe loo nto.

Njengoko abantu babehlala bekhalaza besithi kuye ngamanye amaxesha kunqongophale, kungabikho mayeza aphumayo, mhla ndandiye ekliniki ezilalini, ndafika ndachaza ukuba yintoni into eyayindiphethe, ndamangazeka ukufumana yonke into edandiyifuna. Ndachaza izigulo endandinazo, ndanikezwa ndafumana amayeza apheleleyo. Kukho neyeza ke abasoloko bethi alibikho iyeza lokukhohlela kuthwa hayi hamba uyozithengela ngokunokwakho ekhemesti, kanti ngala mini ndafumana yonke loo nto, ndothuka kakhulu.

Umsebenzi wopharamedikhi akufanelanga wonke umntu. Okokuqala awufuni mntu unentliziyo encinci, okwesibini awufuni mntu ongenamonde. Ufuna umntu onomonde. Ngoko mna ndicinga ukuthi ndingaba yipharamedikhi engcono ngoba ndingumntu onentliziyo, ndingumntu onomonde, ndingumntu okwaziyo ukukhathala nokujonga umntu nokumnakekela ngendlela eyiyo.

Andingetsho ukuthi ayasebenza ndingangetsho ukuthi awasebenzi. Axhomekeka kukuba wena mntu uwasebenzisayo uyakholelwa na kuwo. Abanye abantu bangathi ayasebenza umntu kuba ukholelwa kuwo. Ufike wena mntu ungakholelwayo kuwo, ulisebenzise lifike lingasebenzi kuwe. Ngoko mna ngokokwam eyam inkolelo ndikholelwa into yokokuba asebenza kumntu okholelwa kuwo. Ukuba awukholelwa kuwo awasebenzi. Afana nqwa neepilisi ezi siziselayo, uba ngabana awukholelwa ukuthi iza kuphilisa uye ungaphili kanti uba uyakholelwa uphela uphila.

Ugqirha uya kumxelela indlela aphile ngayo. Okokuqala uyakumxelela ukuba makatshintshe indlela atya ngayo nezinto azityayo ngoba ukutya nezinto azityayo kokona kubalulekileyo kumntu onesifo seswekile. Uzawuxelelwa ke nento yoba makahambe amane ezilolonga amatyeli ngamatyeli khona ukuze akwazi ukuhlala esempilweni.

Babafundisa kakuhle amaziko ezempilo abantu indlela elungileyo yokubambelela kunyango lwe-HIV and AIDS. Babafundisa ngendlela eyiyo, ngoba kuqala phambi koba bavavanywe kuye kubekho umntu obaxelelayo izinto ezilindelekileyo obaxelela yonke into nobaluleka ngokwengqondo. Emveni kokuba umntu efumene okanye exelelwe azifumanise ukuba unesi sifo baye banikwe baye sebeqaliswa ukuba mabatye ipilisi. Kubekho abantu ababalandelelayo ukuba bayazitya na ngokwenene. Kubekho abantu abasoloko beyobajonga emakhayeni abo uba ingabana ingaba bayazitya, ingaba bayatya kuqala phambi kokuba bazitye. Ngoko ke ndithi, ndicinga ukuba kufane uba izibhedlela ziyawenza umsebenzi wazo.

Ndicinga ukuba kulungiselelwe abantu abangakwaziyo ukufikelela ekuzithengeleni ngokunokwabo. Yiyo loo nto ke ngoku baye bazame into uba mabafumane izinto ezi basebenzise ezona zinto zingaxabisi kakhulu kubantu abangathathi ntweni.

Izikolo kuqala zidinga into okokubana zizikhulisele okoko ukutya, ukutya kwazo, zilime khona ukuze imifuno izofumaneka ezikolweni zazo. Kuqinisekiswe uba abantwana bafumana okuncinane nje thirty pesenti wokutya okunesongo ngosuku abakudingayo. Ufumane into yobana mabafumane iiproteyini neezitatshi. Bafumane ke ukunyuselelwa nezinga lobomi obungcono nobubhetele.

Heyi, bantwanandini, nenza ntoni? . Kutheni nibetha omnye umntana, kutheni nintlonta omnye umntana nje? Mamelani ke apha, ayilunganga le nto eniyenzayo, ayilunganga le nto eniyenzayo. Omnye umntwana funeka nimphathe ngendlela. Andithi nani ukuba ibinini aba beniza kufuna ukuthi niphathwe ngendlela eyiyo. Kutheni umntwana wabantu nizawumenza ngale nimenze ngale ndlela nje? Ndiya kuyonixela ebazalini benu ndixelele abazali benu ukuba nina niyabantlonta abanye abantwana, anikwazi ukudlala kakuhle. Ngoko ke dlalani kakuhle, akulunganga ukuphatha kakubi abanye abantwana.

Ndingayixelela into yokubana ngumzimba wayo inelungelo lokwenza efuna ukukwenza emzimbeni wayo. Umzekelo, njengoko sekwenzekile ke yakhulelwa, xa ngabana engafuni ukumkhupha umntwana ayinyanzelekanga uba ingamkhupha ngoba kungenzeka mhlawumbi ukuthi ngumntana wayo wokugqibela loo. Ngoko ke ayinyanzelekanga uba ive omnye umntu ngomzimba wayo, inelungelo lokuba isigcine isisu ingasikhuphi. Ngoko ke kuxhomekeke kuyo uba ngabana ifuna ukwenza ntoni na ngempilo yayo.

Uba yipharamedikhi akufanelanga wonke umntu. Udinga uba ube ngumntu okwazi ukuthetha nabanye abantu, udinga ube ngumntu onovelwane, udinga into yobana ube ngumntu okwazi ukucinga ngokukhawuleza xa uphantsi koxinzelelo. Udinga ukuba ube ngumntu owomeleleyo ngokwasemzimbeni, umntu ophilileyo okwaziyo ukuba mawukwazi uba mawubaleke, ungakwazi ukwenza izinto ngokukhawuleza. Ukwazi ube ngumntu okwaziyo ukubona indlela njengoko kudingeka into yobana mawuyokhangela abantu kwiindawo ongazaziyo. Udinga ube ngumntu obekezelayo, nokwaziyo ukuhlala uthobile okanye ukuhlala unomoya ophantsi noba isimo uyasibona into okokubana asilungelanga uba mawube nomoya ophantsi.

Uyababiza abafundi bakho, ubahlalise phantsi. Qala ke uqale uthethe ngalo kuhletywa ngaye umbuze uba ngokwenene ingaba kunjalo. Xa ufumanisa into yokuba kunjalo, uyababiza aba bahleba ngaye ubabize ubahlalise phantsi ubaxelele into okukubana, ewe, uyenzile impazamo kodwa ayithethi loo nto into okokuba makahlaliswe kakubi angcungcuthekiswe ngabo ngokumhleba. Unelungelo naye njengamntwana apha esikolweni. Ngoko ke noba yintoni na abayivileyo ngaye ayidibaniselanga nabo.